Ke motho ya ratang setso ka tsela e nngwe e makatsang. Ke se rata haholo ebile ke a se baballa. Empa kena le yona le tsotello merabeng e meng, ke a kgona ebile ke a bua leleme le leng. Ke bua tjena le lenyalong le ke leng ho lona ke nyetse morabeng o mong eseng ho ona wa ka. Jwale setso ke se rata di le kaofela tse re nang le tsona Afrika Borwa, mme ke motho ya senang kgethollo ho yona haholo ebile.

Hobane kgaolo ya metsi ke yona e etsahalang nako e kgolo le e nyenyane. Ke dula kena le le diemere tseo ke di tlatsang metsi, di dule di le jwalo. Ke di sebedise ha metsi a ile a kgaolwa. Sena se ya nthusa ebile haholo hobane ke kgona ho hlatswa le diaparo, ke kgona ho ja, mme ke kgona ho hlapa le bana. Nka dumela ebile nka kgothaletsa batho hore le bona le ba ka etsa jwalo, ba be le diemere tseo ba di tlatsang metsi. Ebe le metsi a ho ja, ho be le metsi a ho hlapa. Hona ho etsa bophelo bo be bonolonyana ha metsi a sa ntsane a kgaotswe.

Mmuso o tshwanela ho sebedisana le rona tabeng ena hobane ha e fihla tabeng ya setso merabeng ena, ke rona e re tsebang ebile e re e phelang letsatsi le letsatsi. Maikarabelo a ho bapatsa ke wa beha ho mmuso, ke wa beha ho mmuso hore e tshwanetse e be bona ba etsang hore merabe e kopane, e etse dintho ka ho kopana. Mme le setso le ha se tlo fapana empa ho tshwarisana ho bohlokwa. Ya tshwanelang hore ruta ka ditokelo tsa rona, le mmuso le rona re tshwanetse ho tshwarisana le ho yona taba ena.

Bo rakgadi le mengwa mosebetsing wa Palesa, mme ho leboha taba ya hore o ile a thola mosebetsi. Jwale mosebetsi ona o tlaba ka sateretaha e tlang, e tlabeng e le di-twelve tsa Phupu. Le ka tla le apere setso sa lona hobane ke mosebetsi o moholo wa badimo le hore re keteke setso sa rona.

Na malome hwa hlokahala hore ke apare thapo le ha ke se molekane wa ntate? Malome wa dumela le hore ha ke apara thapo ena e tloba nako e kae? Tjhe, malome o re e tlaba kgwedi tse tharo hobane ke ntate wa ka, ene e se molekane wa ka. Nako ya ka e tlaba e kgutshwanyane le ha ene e le molekane wa hae. Jwale seo ke a se thabela.

Ke nahana hore le dikolong e tshwanetse hoba teng nthwena ya hore hobe le matsatsi moo ho ketekwang setso ka ona. Mme jwalo ka ha ho ketekwa setso, ebe taba ya hore setso se ketekwa ka botlalo. E se ka ba fela taba ya hore motho a apare setso sa hae kapa a apare setso feela. Ebe taba ya hore bana ba e rutwa le ke hore dijo ho jewa tse jwang? Ho etsuwa eng ha ho nyalwa? Ntho tse ngatangata fela tse ka etsang hore kgahleho ya bona ebe e tsitseng tabeng ya setso sa bona.